Ga ke nagane gore ke setso se se dirang gore ba seke ba apara bana ba gompieno. Sengwe se ke naganang gore ba seke ba apara bana ba gompieno, ke gore fa ba lebelela mo di thelebišheneng, ba bona meaparo ya bone e e ba tshwanetseng. Fela fa nka fa sekao, ke gore o ka se fitlhele ka letsatsi le le rileng fela motho apere kapa ngwana apere setso se se lo reng se ntsha dinama kapa matsela.

Fashion-e, diaparo, dibaga le dilwana tsa go ikgabisa, di bontsha setso sa motho ka go supa ditumelo le boitshwaro tsa gagwe. Diaparo di bontsha setso se motho a tsamayang ka sone, jaaka diaparo tsa setso tse di tlwaelegileng mo dinageng. Dibaga le dilwana tsa go ikgabisa di ka bontsha ditumelo le maemo a setso a a rileng. Dilo tseno di thusa go bontsha karolo ya motho mo setšhabeng le tsela e e bonwang ka yone.

Go ya ka setso, fa mosadi a sena go nyalwa, o tshwanetse go apara moaparo o khupamelang kgotsa o tlamelang jaaka tsa setso. Seno se dira go bontsha boitshwaro jwa mosadi mo setšhabeng le go supa ya gagwe ya moratua.

Gantsi, diaparo tsa setso tsa seTswana ba dira ka lesela. Maina a teng ke seshweshwe kapa mephato, e nngwe gape ke makgabe.

Ke gore mo ditsong tse dingwe basadi ba bangwe mo ditsong ga ba apare, ba ntsha matsele jaaka setso sa siZulu, fela ke setso.

Mo setsong sa me, re apara leteisi, seaparo sa setso le dituku. Bogolo jang fa go na le meletlo kgotsa maitsholo a setso, dingwaga di ntse di feta, diaparo tse tsa setso di fetogile ka go oketsa mebala e e farologaneng. Go dirisiwa masela a sešweng le go kopanya diaparo tsa sešweng jaaka borokgwe le diteki, go dira gore e nne mo malebeng a gompieno. Le fa go ntse jalo, bontsi jwa rona re santse re tlotla diaparo tsa setso.

Ee, moaparo wa setso o ka apariwa mo meletlong e e tlotlegang jaaka di-conference ka gonne di bontsha sa tlotlo, boikgabo le semelo sa gago. Fa o apara moaparo wa setso sentle, o ka emela setso sa gago ka tlotlo, mme batho ba bangwe ba ka ithuta mo go wena. Go botlhokwa fela go netefatsa gore o phepa, o lebega sentle, le gore o a tiragalo eo.

Ke moaparo wa setso sa basadi sa seTswana ka gonne ba apara sentle, ebile ba ikhupetsa le go tloga ko mangoleng go ya kwa tlase, kapa go tloga mo dinokeng go ya kwa tlase, le go tloga mo dinokeng go ya kwa godimo. Ka fao ke kgatlhang ke moaparo wa setso se sa seTswana.

Go ya ka nna, ke akanya gore diaparo tsa setso di ka se tshele mmogo le fashion-e tsa segompieno, ka gonne fashion-e ya segompieno batho ga ba apare sentle, gonne setso ke sengwe se eleng gore sa tlhomphiwa thata. Fa o apere, o tlamehile o itlhompile, mmele wa gago wa tshwanela go tswela kwa ntle, ka fa ithatile ke fa o ke reng, di ka se tshele mmogo.